Ee, ka nako tse ding ke motho ya kgonang ho utlwisisa kapa hona ho utlwa dipuo tse ding tse sebediswang di-platform-ong tsa tsa ho stream-a ke utlwisisa English haholo haholo mme hape ke kgona le ho utlwisisa Sezulu, Setswana, Setswana le Sepedi tsona ke di utlwisisa haholo holo holo holo, hobane di batlile di bapile le Sesotho haholo mme ha e le seZulu le SeXhosa ke di utlwa mona le mane empa mare ke kgona ho thola moelelo wa ntho e bolelwang le puo ya heso e teng mona di-platform-ong mona le mane, haholoholo moo television-eng, empa ha e ngata mme ho lokela ho etsuwe ditori tse ngatanyana tsa Sesotho.

Ee, sena ke nnete haholo e hlile network mo metsaneng ya rona ha motlakase o ka tsamaya le yona e ke e tsamaye mme hangata moo ke dulang teng, ke ke ke bone eka Wi-Fi e ba beterenyana empa ha ke re e betere empa e ba beterenyana mme ya leka ho tshwara tshwara le ha feela e sa tshware ka di-bar tsohle, e tshwara ka di-bar-nyana tse mmalwa mme ka nako tse ding e ke e connect empa e sa fane ka internet. Atjhe, ha hona seo re ka se etsang hangata empa re ke re tswele montle re itulela re qoqe ke ona monyetla oo re kgonang ho kopana ka ona mme re buisane.

Ee, ditshenyehelo tsa data Afrika Borwa di nkuwa e le tse phahameng haholo, haholoholo ho batho ba phelang ka meputso e tlase kapa metseng le mahaeng moo Wi-Fi e sa fumaneng ha bonolo. Mabaka a etsang hore data e bonahale e le theko e boima ho kenyeletsa tshebediso ya data e phahameng ya di-APP tse kang YouTube, TikTok ho hloka dikgetho tsa Wi-Fi kapa data e arolelanwang ka mo malapeng. Nna ka hobane ke sebedisa Vodacom. ditheko tsa yona di phahame haholo hobane o ka thola hore ha o batla ho reka di-gig tse hlano di ka ja two hundred and fifty, ho ya three hundred ka kgwedi mme ditheko tsena di fapana ho latela hore o reka data e potlakileng, e leng once off kapa e thakgolang e leng yona recurring.

Iyoh! letsatsi le letsatsi nna dingata dintho tseo ke di etsang ka mohala wa thekeng mme di ka kenyelletsa ya pele ha ke bula mahlo ke ho check-a di-message na di teng moo WhatsApp-ong mme ke arabe mme ke dumedise moo ke lokelang ho dumedisa. Empa nthwe ke nahanang hore letsatsi le ke ke la tjhaba laba le ya dikela ke sa e etsang ke ka bo hlothe ke hona ho kena moo YouTube-ng hobane ke motho ya ratang ho shebella di-podcast le hore na ke ke bone hore na ho ntso ho etsahalang mo mafatsheng a mang a ka ntle. Ha nke se kene mo YouTube-ng, ke nahana hore nka shwa mme hape ke kgona ho ba na le monyetla wa hore ke shebelle tse ding tsa ditori tsa kgale hona moo, YouTube-ng tsa leleme la Sesotho.

Ee, bana beso kajeno ke na le ditaba tse tlo utlwisang bohloko, empa tse ding ke tse monate. Empa ha ke tsebe hee nna nka qala ka tse feng ke nahana ke qale ka tsebo tse monate ne ke tla fetela ho tseba bohloko tse monate ke hore re tlo keteka letsatsi la tswalo la rakgadi mme ra tseba hore rakgadi ke motho ya seng a holetse mo dilemong, re lokela ho mo etsetsa tsatsi la hae e be leo a tlatlang a le hopola le ka nako tse tlang. Taba tse bohloko ke hore nkekebe ka letsa dipiano tsatsing la kasheko e le hore re ke re hlomphe batho ba tla beng ba le teng, e leng batho ba baholo, ba sa lekaneng le rona, ke nahana hore le tla utlwisisa.

Hwa kgoneha hore nna le wena re ka arolelana marangrang technology e etsa hore Wi-Fi e arolelane le batho ba bangata ka nako e le ngwe, ha feela lebelo la yona le le matla mme le le maemong a amohelehang hotspot ya phone kapa yona ya router e ka hokela batho ba fetang a le mong mme e sa bakeng tshitiso e kgolo. Ha o se etse mesebetsi e jang data haholo, ke kopa fela data bakeng sa mosebetsi wa university jwalo ka ho kgwasolla PDF le ho kena ka blackboard kapa email. Ke ke ke be ka stream-a kapa hona ho download-a di-file tse kgolo.